Umasingcwabane uyanceda kakhulu ngoba into yokufa asiyazi uba ingafika nini kwaye xa sele ifikile kuye kufuneke kusetyenziswe iimali ezinkulu ukuze kukwazi ukuba kuqhutywe umsebenzi omhle. Umangcwabane ke unceda ngoba imali uye akhawuleze ayikhuphe kwaye abanye baye bancedise ke nangezinto zokutya, iintente, imoto kunye nebhokisi. Kubalulekile ke uba nomasingcwabane kuba wenza izinto lula xa sekuthe kwafika into embi enjengokufa.

Iye ingakhuseli, zifana nokulahlekelwa yingeniso mali. Iye ingagutyungelwa kwi-inshorensi yexeshana kwaye leyo yokhusela obomi esiyibiza ngoba yi-life insurance or life cover.

Into yokuqala endinoyenza kukuthi ndiye ebhankini ndiyoqonda malunga nale malimboleko bandinike yona ndibe ndingayicelanga. Okanye ndingayigcina imali leyo kwiakhawunti yam yebhanki ndingayisebenzisi ze ndiyibuyisele ebhankini kwakhona ndingayisebenzisanga. Kaloku uyawukhumbula imalimboleko iye ibuye sele inochatha, ke eso sehlo eso singandibeka kwimeko ebendingayilindelanga. Imali leyo ke ndingathi ndiyibuyisele ebhankini okanye ndithi ndingayisebenzisi.